Swimilani leswi leswi leswi fanekeleke ku byariwa hi nguva ya mpfula i swa ku fana na mavele na timanga na miroho ya tindluwa na tinyawa hinkwaswo hi swona leswi swi lavaku mati yo tala ku kota swi kula hi ku hatlisa hambi ku ri nkarhi wa mpfula a hi hi kona swi kulaku swi ndlandlamukaku swi tswalaku mihandzu hi nkarhi wa ku hatlisa.

Miroho leyi hi talaka ku yi byala na ku dya eka tindhawu ta hina i miroho ya tinyawa miroho ya swiphaso hi yona miroho leyi ku nga ntolovelo hi yona miroho leyi hi dyaka hi yi katsa na timanga eka tindhawu ta ka hina.

Leswi swi byalekaka hi nguva ya ximumu na nguva ya xixika i miroho ya spinach hikuva a yi lavi ngopfu mati i miroho leyi lavaku xirhami i miroho leyi lavaka dyambu hi kona yi kota yi kota ku kula kahle hi nkarhi wolowo.

Leswi va ka na xandla hi leswi i ku va ku ri na ku pfumaleka ka mati or ku ri na ku pfumaleka eka ndhawu leyi nga na maxelo ya kahle a ka tihuku leswaku ti nga koti ku tswala kahle swi endla leswaku ri tikhampani ti tshikeleleka ti ya a hansi hikwalaho ka ku va tihuku ti nga tswali hi ndlela ya ku hatlisa ntshikelelo wa kona wu ri karhi wu vangiwa hi ku pfumaleka ka mati na ndhawu ya vuhlayiseki leyi nga na leyi nga na maxelo ya kahle ku nga va ku ri ku hisa kumbe ku titimela ngopfu.

Hi ku papalata ku tirhisa tikhemikhali va tirhisa manyoro ya ntumbuluko kumbe ku hlengeleta manyoro ya swiharhi ni masalela ya swimilana.

I ku va ti tshama eka ndhawu leyi hlayisekeke na ku ti nyiketa mati hi nkarhi na ku ti phamela swakudya leswi swi nga na mati swakudya leswi tsakameke swakudya leswi swi nga na rihanyo ra kahle na ku va ti tshama eka ndhawu ya kahle ya ku pfaleka laha ku kotaku ku nghena moya wa kahle.

va nyiketa tihomu ta vona mati lama ringaneleke hi minkarhi hinkwayo.

Swi tisa mpfuno eka ku va loko va tirhisa e swifuwo swa ku hambana ku va va tirhisa nyama na ku tirhisa masi swi endla leswaku ri va tshama va tshama va ri na na swifuwo swa vona or va tshama va ri eka nkarhi wa kahle wa ku ka va nga yi ehansi hi ku endla mabindzu ya vona kumbe hi ku endla masi na nyama a swi fanelangi leswaku ri va tirhisa swin'we va nga ta fika laha va nga ta kayivela.

Swi nga tisa ntshikelelo a ka rin'wani ra masiku hikuva swi kahle ku va va tirhisa mavoko ku va ku va va tirha kahle hi ku endla masi hikuva swi ta endla leswaku ri na swifuwo swi va na rihanyo ra kahle ku tlurisa loko va tirhisa thekinoloji swi nga endla swihoxo swinene hikuva swi nga ha humesi masi ntsena swi onhela na xifuwo lexi humesaku masi.

Eka tinyimpfu leti humelerisaka nyama va hlawula eka nyama va hlawula leti ti kulaka swinene leti ti kulaka hi rivilo kambe aka ulu va va hlawula leti humesaka ulu yo leha leyi kulaku hi xihatla.

Tirhisa mati lama nga na khemikhali leyi endlaku leswaku ri switsotswana swi swi lova kambe u nga tshuki u tirhisa xivumbeko xin'we lexi u ya swifuwo.

Ina tinguluve i swifuwo swa ku olova leswi swi nga laviku swakudya swa manyoro kumbe swakudya leswi fanelaka ku cheliwa tikhemikhali ku ri ti hatlisa ku kula.

Ti fanele ku dya swakudya swa matimba ku fana na mavele kumbe swakudya swin'wana na swin'wana leswi swi humaku eka mbewu swi endla leswaku ri ti va na rihanyo lerinene.

I mianakanyo ya kahle hikuva i swakudya leswi swi nga hlayiseka ende swi endla leswaku ri tinguluve ti kula hi xihatla.

Swipfuno hileswaku ri loko u ri ku pfumaleni ka mali u xavisa nguluve ya wena swo biha hileswaku ri swi thyakisa moya wa laha mi tshamaku kona.

Timbuti ti pfuna swinene a ka swakudya swa nyama hikuva a ti lavi ku xaveliwa swa tikhemikhali ti dya byasi.

Mbuti i xifuwo lexi tisaka nyama na masi na dzovo kambe nyimpfu yi tisa nyama na wulu ntsena.

Leti ni nga tsakelaku ku ti kurisa i tihuku leti ti tisaku matandza.

Hi swona tihuku ti tisa mali hikuva swi tele leswi tihuku ti endlaku leswaku ri mali yi nghena hi swona hi ku xavisa ku ri ti endla nyama na ku va ti endla matandza ti tisa mali hi xitalo.

Ti fanele ku dya ma-protein na mavele lama nga na na mavele lama nga na swo fana na ti-minerals swi fanele swi dya swakudya leswi swi nga na matimba swinene leswaku ri ti ta endla matandza hi xitalo.

Swa olova swinene hikuva tihuku a ti lavi swakudya swa ku hlupha swa xaveka swakudya swa kona a swi fani na swa swifuwo leswin'wanyani.

lama ma nga cheliwa tikhemikhali na swakudya leswi swi nga na ma-protein.

Ku ta va mhaka ya ku vava swinene hikuva huku ya mina loko yi veka tandza eka muakelana matandza lamaya loko a ma dya swi ta endla leswaku ri tihuku ta mina ti nga ndlandlamuki kumbe ti nga tali hikuva matandza lamaya hi wona a ma ta endla leswaku ri tihuku ta mina ti tala swinene.

I ku va u nyiketa tihomu ta wena swakudya leswi ringaniseliweke ni ku va u ti nyika mati yo basa nkarhi hinkwawo.

ku va na maphepha ya mpfumelelo leswaku ri vuhlayiseki bya swifuwo na vuhlayiseki bya vanhu na vuhlayiseki bya swakudya va byi ri kona.

Ndzi vona swi ri kahle swa pfuna swinene loko ku ri na tshungu leswaku ri vanhu va kota ku enela hi swakudya.

hikuva swi nga endleka ku ri xona xixevo lexi xi nga ta hi enerisa hinkwenu a mutini.

Nkoka wa ku dlaya swifuwo eka mikhuva ya ndhavuko wu na i ku va swiharhi hi swona leswi kotaku leswaku ri swi kota ku enerisa ntshungu hinkwawo ku va va kota ku dya eka nkhuvo wa .

a hlamba mavoko ku sungula a tlhela a vona leswaku ri ma homu na wona a ma na swivati a tlhela a kota ku va a hlambisa hi kona a nga ta sungula ku senga mavoko ma yena ya basile na ya homu ya basile.

Ndzi vona ku senga hi mavoko swi hlayisekile swi siya na homu yi ri kahle yi ri eka xiyimo xa kahle kambe leswo tirhisa muchini ndzi vona swi ri na vunghozi hikuva loko homu yo va yi ri na swivati muchini a wu nge koti ku tshika ku senga hikuva a wu endleriwangi swona ku cheka rihanyo hi ra ya homu.

Hi khomeleni tatana i xihoxo xikulu xi nga endleka ha mi tshembisa leswaku ri a ku ri ro sungula na ro hetelela hi ta cheka swihoxo swa hina hinkwaswo leswi swi nga endleka kambe sweswi hi mi tshembisa leswaku ri hi ta engetela twenty wa tilitara eka masi ma n'wina kambe ha mi tshembisa leswaku ri a swi nge humeleli na siku na rin'we.

hikuva masi lama ma humaku eka homu ma kumeka ma ri hundred wa tiphesente ma kumeka ma ri fresh kahle a ku na tikhemikhali leti ti nga endliwa kambe lama me le exitolo ku na tikhemikhali leti va ti chelaka leswaku ma va kahle ma va na swilo swa ku talatala.

Ndlela yo senga masi ya homu ya khale a ku va a ku bohiwa homu milenge leswaku yi nga yi emahlweni kumbe ku ya ku ya endzhaku kumbe ku bakanya xibaketana xa masi.

Yi tselekeriwa mati ya ku hisa loko yi hete ku dlayiwa yi cheriwa eka mati ma ku hisa leswaku yi ta kota ku olova tinsiva ta yona leswaku ti ta kota ku hluveka kahle.

Ma tiyisa marhambu ni meno.

Hi swona i ntiyiso mhaka leyi homu a yi ri na ma dlayelo ma yona a wu nga fanelanga ku rhanga u yi hlundzukisa kambe a wu fanelanga u yi chela misava hikuva yi nga tsutsumisa swinene ende nakona a wu fanelanga u tlangisa xirho xa yena ku fana na ncila hikuva swi endla leswaku ku va na mbeyambeya exihambukelweni loko u tlangisa swirho swa yona.

Hi ndhavuko loyi a faneleke ku yevula hlonga ya swifuwo i wanuna wa wa muti kumbe vavanuna va muti kumbe makwerhu lonkulu emutini hi leswi a swi komba ku xixima vavanuna va muti.

Swi pfuna leswaku mi kota ku dya nyama leyi baseke mi nga dyi nyama leyi nga na leyi nga na mavoya hikuva yi nga mi tisela vuvabyi eka rihanyo ra n'wina.

Ya endla leswaku swilo swi kula hi xihatla hi ndlela leyi nga tolovelekangiku.

Swi endla leswaku misava yi oma misava yi onhakeriwa swinene loko ku tirhisiwa manyoro ya tikhemikhali nkarhi wo leha.

Ndzi nga hlawula manyoro lama endliwaka ekaya manyoro lama ku nga wona manyoro ya ntumbuluko hikuva a yi a yi nge tshuki ya va ya onhile misava eka eka purasi ra mina.

Va nga tirhisa masalela ya swakudya swa rihlaza leswaku va endla hi wona manyoro.

a ri mina ndzi nga titwa kahle ndzi tsakile hikuva manyoro ya tikhemikhali ya onha misava ya hina ya endla leswaku ri misava ya hina ya nga ha ya nga ha nyiketi mbuyelo wa swimilana kumbe ya swa vurimi swa kahle leswi swi nga na vuhlayiseki eka rihanyo ra vanhu hinkwavo.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti fika ti nonisa switswotswana leswi khumbaka swimilana kumbe swibyariwa ensin'wini.

Ti nonisa swimilana leswi hlaselaka kambe ti tlhela ti fika ti onha misava ya hina kumbe ti onha rihanyo ra misava ya hina.

Tanihi vo n'wapurasi ndza mi tsundzuxa eka siku ra namuntlha leswaku ri papalatani ku tirhisa tikhemikhali eka misava hikuva ti onha rihanyo ra misava ti endla leswaku ri na swimilana leswi mi swi byalaka swi va swi nga ri na rihanyo ra kahle eka vanhu a ndzi ta ku ka n'wina ku va ku va mi pfuna i ku va mi papalata ku tirhisa tikhemikhali emapurasini ya n'wina.

Swi nga pfuna swinene hikuva swakudya leswi va nga swi byalaka swi nga tisa rihanyo rinene eka vanhu hikuva a swi na tikhemikhali kumbe a swi a swi tshamanga swi nga khumbiwa hi xihi na xihi xa tikhemikhali.

Swi onha misava swi onha rihanyo ra misava swi endla leswaku misava yi va yi nga hlayisekanga swi ta endla na leswaku leswi swi rimiwaka kumbe swimilana leswi leswi swi rimiwaka swi huma swi nga hlayisekanga na le ka rihanyo ra vanhu.

He n'wananga tikhemikhali leti vo vo n'wapurasi va ti tirhisaka ti onha swinene eka ndhavuko ya misava na rihanyo ra misava kumbe na mati na swibyariwa hinkwaswo hikuva leswi va swi tirhisaka swi tisa ku onha eka ndhavuko ya misava hinkwayo.

Swi ta endla leswaku swakudya swi ya ehenhla swinene hikuva swi ta va swi nga talanga yona leyi swi nga hi xiswona eka nkarhi wa sweswi hikuva va ta va va endla swakudya swa nhlayo ya le hansi hikuva va ta va va tirhisa manyoro ya ntumbuluko.

Hikuva swi endla leswaku va kota ku endla nhlayo ya le henhla swinene ya swibyariwa kumbe ya swakudya.

E-e, ndzi nge endli hikuva malembe lama landzelaka swi nga ndzi onhela swinene hikuva misava ya purasi ya mina yi nga ri na yi nga ri na byona vuhlayiseki kumbe yi nga ri na rihanyo lerinene.

Va fanele ku tirhisa manyoro ya swiharhi kumbe masala masalela ya swakudya swa rihlaza.

Va lava leswaku va ta tumbuluxa kumbe va ta va ta endla swakudya kumbe swibyariwa swa ku tala hi nkarhi wutsongo.

Ndzi nga va kombisa nkoka wa rihanyo ra misava kumbe nkoka wa rihanyo wa misava hi ku ya hi malembe lama landzelaka leswaku swi nga endla leswaku va pfumala ndhawu ya kahle ya ku endlela kona swibyariwa hikuva misava se yi nga ha ri na nkoka.

Tirhisa vumbhoni bya mpfumelelo ni ntumbuluko hikuva swi pfuna ku hungusa ku tirhisa tikhemikhali eka swakudya.

Ku va komba ndlela na ku va va tiva vubihi byo tirhisa tikhemikhali hikuva ti onha eka mati eka misava ni le ka swifuwo ti dlaya misava leswaku yi nga ha vi na ntikelo kumbe yi va na nkoka eka eka ku tumbuluxa swi swibyariwa swo tala swo hlayiseka eka rihanyo ra vanhu.

Xewani vana va xikolo ndzi kombela ku mi tivisa namuntlha hi nkoka wa misava ndzi tlhela ndzi mi tivisa hi vubihi byo tirhisa tikhemikhali eka misava ya hina hikuva tikhemikhali ti endla leswaku misava ya hina yi lahlekeriwa hi rihanyo yi nga yi nga vi na nkoka hi ku ya hi nkarhi hikuva tikhemikhali ti tisa ntshikelelo eka rihanyo ra misava.

Ka vaakatiko namuntlha ni mi tivisa hi purasi ra mina leri ndzi endlaka vhinyo hi tidiriva kambe ndza mi tshembisa leswaku vhinyo ya hina yi tswala kahle loko yi nwisiwa swakudya swa ndhawu naswona hi tsakela ku nyika vanhu va laha tikweni ni va matiko man'wani vhinyo leyi nga ni mbuyelo wa nkoka nkarhi nkarhi hinkwako hi tiyiseka leswaku ku tshama ku ri na nkoka eka mhaka ya ntiyiso hi rhamba hinkwavo lava rhandzaka vhinyo ku ta endzela purasi ra hina ri hlayisekile yi hlayisekile swinene.

Ndzi ta sungula hi ku hlamusela hi tihanyisi na tinyawa hikuva leswi swi tsakela misava ya Limpopo naswona swi tlhela swi kumeka hi nkarhi hinkwako wa lembe ndzi swi hlawula hikuva swi tirhisa ngopfu eka swilo swo hlaya nyana swa swakudya naswona swi na makete lowu tiyeke swinene eLimpopo ku nga tela tihlampfi ta matsavu la ku nga muroho matsavu lawa ma kula hi ku hatlisa naswona ma pfuna leswaku ku va na swakudya swo ku khathalela rihanyo ra mindyangu laha tikweni ndzi hlawula matsawu hikuva ma pfuna eka ku lawula swakudya swa ndyangu naswona leswi saleleke swi nga xavisiwa.

I timanga ta valencia leti ni nga ti byalaka hikuva rixaka leri ri rhandza maxelo ya ku yisa naswona ri hola kahle eLimpopo hikuva misava ya kona yi ringanile swinene nakona nkarhi wa ku byala tona ti byariwa loko dyambu ri sungula ku hisa swinene hikuva timanga leti ti rhandza misava leyi nga leyi nga talangiku mati hikuva loko ku tele mati swi endla leswaku ti bola hi xihatla i timanga leti rhandzaka dyambu na misava leyi nga talangiki mati hi nkarhi wo tala.

Ndzi nga hlengeleta mati ya mpfula hikuva ku hlengeleta mati ya mpfula swi pfuna swinene loko ku ri nkarhi wa nkomiso hikuva tihomu ti nga n'wa mati lama kumbe ku vumba matimba ya mati leswi naswona swi pfuna leswaku mati ma hlayisiwa hi nkarhi wo leha naswona ma nga ha tirhisiwa hi tihomu hinkwato kumbe ku tirhisa misava leyi tshoveke mati leswi hi swi tshembeka swinene hikuva mati ya le hansi ka misava ma tala ku tshama ma ri kona hambileswi ku nga ri ku na mpfula hi swona leswi endlaka leswaku ri swifuwo swa wena swi tshama swi ri na mati swi hlayisekile.

Eka malume ndzi nga ku ka wena loko u ri na tihomu a swi endliwi leswaku ti hanya ntsena hi mati na swakudya swifuwo swi fana ni hina vanhu swi lava ku hlayisiwa leswaku swi tshama swi basile swi ri na matimba naswona swi nga vaviseki hi mavabyi ku va u sivela mavabyi swifuwo swo tanihi tihomu swi hlaseriwa hi mavabyi yo tani hi loko u nga swi tlhaveli mavabyi lawa ma nga dlaya swifuwo swo tala hi nkarhi wo koma so swi fanerile leswaku u swi tekela nhlokweni u vona leswaku ri swifuwo swa wena swi hlayisekile hi nkarhi hinkwawo swi fanele ku tlhaveriwa hi minkarhi ku va swi hlayiseka.

Swi na nkoka kambe loko ku ri na vuvabyi epurasini swi na nkoka leswaku u fanele u hambanyisa swifuwo leswi khomiweke hi vuvabyi u vitana vaongori leswaku va ku pfuna naswona u fanele u endla leswaku ndhawu hinkwayo yi tshama yi basile leswi swi hikuva swi pfuna swinene na ku sivela leswaku vuvabyi byi nga hangalaka eka nsimu ya wena so u fanele u tlhela u pulana ku hlayisa leswaku byi nga ha vuyi eka nkarhi lowu taka hi ku va u endla leswi faneleke epurasini.

Vatirhi va mina ndzi tile ku ta mi tsundzuxa leswaku leswaku masi ma hina ma tshama ma basile ni ku va ya koka exifundzeni kumbe etikweni hi fanele ku hlamba mavoko hi basisa switirhisiwa swa hina hi tlhela hi hi hlambisa tihomu ni ku hlayisa masi hi ku hatlisa eka ndhawu yo titimela loko hi tirha hi ndlela leyi hi ta sirhelela rihanyo ra vanhu lava lava xavaka masi ya hina naswona hi ta tshembisa leswaku purasi ra hina ri tshama ri ri ni vuhlayiseki bya masi leswaku purasi ra hina na rona ri kota ku kula ri ndlandlamuka hi laha ku nga heriki swi na nkoka ku va swilo swi swi swi tshama swi basile.

Ina ndzi tshama senga ndzi senga homu kambe masengelo ya homu ku tirhisa mavoko u fanele ku hlantswa matiti ya ya homu hi mati yo basa swinene u fanele ku va u khoma hi voko ra wena hinkwaro kambe u fanele ku sungula hi lamakulu ku fikela a ka lawatsongo leswaku u ta kota ku ka leswaku u ta kota ku senga kahle u nga vavisi homu ya wena.

Loko mi xava tihuku leti hluviweke mi nga ha vona leswaku ntsengo wa tona wa tlakuka swiritano hikuva ha tlhavela hi basisa hi nyiketa swakudya swo tala naswona hi tiyisela leswaku tihuku ti kula ti basile naswona ti nga khomiwi hi mavabyi leswi swi endla leswaku tihuku ti va na rihanyo ra kahle ntsengo lowu mi wu mi wu hakelaka wu yimela vuhlayiseki bya swona nakona loko mi xava leti hluviweke hi swona swona leswi endlaka leswaku ri wu ya a henhla hikuva hi teka nkarhi wo tala ku va hi hluva na ku va hi ti kurisa so.